Ditlamelwana tsa pholo tse di tlhokang go tlamelwa bogodi ba me.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone. Ka dintlha tse di latelang, lenyalo le lerato, ba lelapa ba ba tlhokometseng bagodi ba ba rata le go ba tsaya ka lenyalo. Kitso ya hisetori ya malwetse ba lelapa ba ba itseng histori ya malwetse, a bagodi ba ba tlhokometse. Ba itse gore mogodi yo o tshwere ke bolwetse jo bo ntseng jang. Tlhokomelo e e kgethegileng ba lelapa ba ba tlhokomelang bagodi, ba kgona go itse gore bagodi tshwanetse ba tlhokomediwe jang, go boloka setso le moetlo, tlhokomelo ya lelapa e boloka setso le moetlo wa go tlhokomela bagodi.

Dingwe tsa dilo tse di tlwaelegileng tse batho ba di lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe. Ke go ba apeela, go ba tlhokomela ka go ba tlhapisa, go bafa dijo ka nako e e rileng, go tsoga mo mosong o ba ikatisetsa bona, o ba neya ditlhare tsa gore ba itekanele mo mmeleng ka nako e e siameng.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona, ka go tshela re itumets. Ka gore re tlile go tlhokomela bagolo ba rona fa re ba bona ba ntse ba tshela sebaka re a itumela. Mme le setso se se tswelelang pele ba ntse ba re ruta sona, setso ba tswelela pele ba ntse ba re ruta ka ditso tse di rileng, gore re kgone go itse go tlhokomela bagolo.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se e le goreng fa motho fela, a ka bona motsofe mo tseleng, o tlile go mo dumedisa mme a mo tshwara ka seatla, a mo isa kwa e le goreng o batla go mo isa teng, kwa e le goreng motsofe o batla go ya ko teng. Di thusa gape le gore batsofe le bašwa ba tlotlane ba tlotlane e leng go tlhompana, mme bašwa le bona, ba tswelela pele, ka go ithuta go rata ditso tsa bona tse di farologaneng tse e le goreng ba rutiwa ke bone batsofe.

Mo tikologong ena ya me, ditirelo tse di direlwang bagolo ke gore, mafelo a kgwedi ba kry-a madi a mphiwa. A mphiwa a mantsi a e le goreng a kgona go ba rekela dij, mme go a mme ba kgona go go tlisa mobile gaufinyana le fa a ba dulang teng. Gore ba tlo go check-iwa malwetse a e leng gore a tletse mo lefatsheng. Ba check-iwa malwetse jaaka bo sukiri bo di-TB, malwetse a rileng gape-gape ba ba naya dijo, e leng grocery mo gareng ga kgwedi gore ba kgone go ja le dilo tsa go tlhapa tsa mahala.

Fa dilo tse di ntseng jaana di direga mo lelapeng, bagolo ba kgona go tseiwa ba isiwe kwa nursing. Ba kgona go tseiwa gape-gape ba biletswa di-social worker. Mme di-social worker tse o di a ba tsaya, di ba isa kwa adult home care, ke ko e le gore ba tlile go tlhokomediwa, mme ga e duelwe le go duelwa. Ebile gape-gape ba tlhokomediwa ka go tlhapisiwa, ka go newa dijo, ka go tlhokomediwa, ba kry-a ditlhare tsa mahala fa ba lwala, ba ikatisa mo mesong, ba tshameka le dikgwele tsa dinao le tsa matsogo, ba itumela le metshameko e e farologaneng ko teng.

Go ya ka nna puso e tlhokomela batsofe ka tsela e e siameng, mme ga gona sengwe se e le goreng e ka se dira. Ka gonne ba kry-a madi a mphiwa, fela ba kry-a dintlo tsa mahala, fa ba palelwa ke go nna ba le nosi kgotsa ba tlhokomediwa, ba kgona go tsewa ba isiwe kwa nursing, ba kgona go isiwa kwa nursing, ba nne ko teng ba itshelela monate. Go raya gore puso e dirile ka botlalo gore e tlhokomele batsofe go fetisa bašwa.

Phenšhene ya puso yago tlhokomela batsofe, ke madi a mannye. Ke madi a mannye e le tota, mo e le gore batsofe ba felelwa ke dijo le dilo tsa go tlhapa mo gare ga kgwedi. Mme fa go le jalo, ba tshwanetse gore ba tsamaye ba kope-kope ko metseng ya batho, jaanong tshwanetse ba.

Fa o batla go bona tlhokomelo phenšhene ya go tlhokomela batsofe le go e amogela. O ka ya kwa di-social work-eng kgotsa kwa home affairs e le gore o gaufi le yone. O a fitlha wa ba bolelela gore wena o nna le motsofe mme mo tlhokometse. Fa ba fetsa go kwadisa maina a gago le go kwadisa e ne motsofe oo, ke foo ba tlo go nayang diforomo gore o tlatse, mme fa o fetsa go tlatsa fela batle go bolelela gore morago ga kgwedi tse pedi kgotsa kgwedi ena o tlile go amogela madi a leng kana ka five hundred. Mo karateng ya gago ya go tshwana le ya motsofe yo o tlabeng o mo amogelela pension ya gagwe ko yone.

Pension e ya puso ya go tlhokomela batsofe e ama morwalo wa madi mo lelapeng, ka go fokotsa. E fokotsa morwalo mo lelapeng ka gore le yona e kgona go thusa tsela le tsela go reka dijo, go reka dilo tsa go tlhapa, go patela di-society, go patela di grocery. E thusa ka dilo tse dintsi go reka di furniture-a, go patela for maso a rileng, e thusa dilo tse dintsi, e fokotsa morwalo mo malapeng a rona.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a nale dingwaga di le sixty. Gore go tlhophiwe dingwaga tsena, ke lebaka la gore batho fa ba fitlha mo dingwageng tse di rileng, ba felelwa ke mebereko, mme ba lapa go ka dira. Ba lapa go ka dira ko meberekong, ya bona. Ka bontsinyana ba bone ga ba bereke ba palelwa ke go fitlhela madi a go ka itlhokomela, ke ka ntlha eo.